Uhlelo lwezokuthutha zomphakathi lwaseGoli luhlukanisa amabhasi anezindawo ezinkulu njenge-Park Station, kanye nezinsiza ezifana ne-Johannesburg Metrobus. Yingoba kuba lula ukuthi ngisheshe ngifike emsebenzini futhi liyaphuthuma, aliphosi maseko. Ngisithanda ngoba sihlezi sihamba ngesikhathi futhi ukhokha imali eyehlile.

Uxolo, ngicabanga ukuthi usike phambi kwethu. kunolayini omude lapha. Ngicela uye ngemuva, ulinde isikhathi sakho.

Ngokwezokuthutha kumele ubambe iqhaza ngezindlela eziningi ukuqinisekisa ukuthi abashayeli bamatekisi bayayithobela imithetho yomgwaqo. Lokhu kuhlanganisa ukuhlinzeka ngokuqeqeshwa okuvamile kanye nemfundo nemithetho nemithethongqubo yomgwaqo. Ukuphoqelela izimfuneko zamalayisense aqinile nokwandisa ukuqapha komthetho, ukwengeza ukusebenzisana nezinhlangano zamatekisi nokusebenzisa ubuchwepheshe obufana nama-deshi khamera nokulandela i-GPS kungasiza ukulandelela ukuziphatha komshayeli nokukhuthaza ukumthobela umthetho.

Isiteleka samabhasi kungenzeka sidalwe ukungaboni ngasolinye phakathi kwenyunyana yabashayeli bamabhasi nenkampani yamabhasi noma uhulumeni mayelana nezindaba zamaholo, izimo zokusebenza nemihlomulo. Inyunyana ingase ifune ukunyuselwa amaholo, amahora okusebenza athuthukisiwe noma izimo zokusebenza ezingcono futhi inkampani noma uhulumeni angase engazimisele ukuhlangabezana nalezi zimfuno okuholela esitelekeni.

Ukuze ngiqonde indaba yokuminyana ezitimeleni bengi ngabuza, yimaphi amahora aphakeme nemizila ebhekene nokuminyana kakhulu? Ingabe zikhona izitimela ezanele namakalishi ukuhlangabezana nesidingo? Ingabe kukhona ukulunganiselwa kwenqalasizinda njengo mthamo noma usayizi wesiteshi okunomthelela kule nkinga? Yiziphi izinyathelo ezithathiwe kuze kube manje, ukuze kubhekwane nokuminyana kwabantu futhi yaba yini imiphumela? Yiziphi izinhlelo zesikhathi esifushane nezesikhathi eside zokwandisa umthamo nokunciphisa ukuminyana?

Ngikhumbula ingxoxo engaba nayo nomunye umgibeli ebhasini. Saqala ingxoxo ngemva kokubona ukuthi sobabili siya endaweni eyodwa. Sikhulume ngothando lwethu ngalo lokuhamba, izincwadi nomculo. Uncome ababhali nabaculi abaphambili futhi sacobelelana ngezindaba mayelana nezinto esizithandayo kwezokuvakasha. Ingxoxo yenze ukugibela ibhasi kwaba mnandi futhi kwandlula isikhathi ngokushesha.

Ngizizwa ngiphephile ngokusebenzisa i-Uber, i-Bolt noma amatekisi ngenxa yokulandelela i-GPS, ukuqinisekiswa komshayeli, ama-system okulinganisa, nezici eziphuthumayo. Nokho kusabalulekile ukuqinisekisa imininingwane yomshayeli, ukwabelana nolwazi lohambo nabanye. Futhi uhlale ucaphela indawo ezungezile ukuze unciphise izingozi.

simo ngizobuza lowo muntu ngesizotha ukuthi singathola yini ukuvumelana njengokuvula iwindi kancane noma ukusebenzisa izimbob zokupholisa umoya esikhundleni saloko, uma besiphikelela ngokuthi kuvulwe iwindi ngangiyo bachazela isimo sami futhi ngibabuze ukuthi qonda yini isidingo sami soku livala. Ngingathanda futhi ukushintsha izihlalo uma kungenzeka.

I-MyCiti Bus iwuhlelo olulula futhi oluthengekayo Ekapa. Inethiwekhi yamabhasi amboza imizila eyahlukene edolobheni lonke. Ukuze ulisebenzise, uzodinga ukuthenga ikhadi le-MyCiti elinga layishwa ngemali, vele uchofoze ikhadi lakho kumfundi lapho ugibela futhi uphuma ebhasini. Imali yokugibela izodonswa ngokuzenzakalayo. Ungahlela umzila wakho futhi ulandele amabhasi ngesikhathi sangempela usebenzisa iwebhusayithi ye-MyCiti noma uhlelo lokusebenza.